Phapang hara maemafofane a matjhaba le a selehae, a matjhaba ke hore e ba moo ho tlo o dumellehang hore o kgone ho tswa ka hara naha. And then a eleng a selehae ke a ona hona mona Afrika Borwa fela. Jwalo ka mohlomong ha o no dula Gauteng, o batla ho nka sefofane, o ye ka kwanana Gauteng. Ke yona a eleng a selehae. A ma setjhaba ke ha o tswa Afrika Borwa, o ya mohlomong Ghana kapa o ya USA.

Ntho nna e nka e etsa ke hore, mohlomong re ba ne le ntho eo re ka buisana ho yona, jwalo ka hore kgwedi le kgwedi mohlomong re beha hundred ranta. Ka tsela eo, ha se tjhelete e kopane, re kgona ho hira motho le dikoloi tse tla kgona hore thusa hore re kgone ho ya dipolekeng tseo tse buang ka history.

Hangata ha o kopile Bolt, e hlahisa dintho tsa, ditaba tsa mokganni. Jwale ntho e ke ile ka etsa, e la re ha ke kgutla ke kgonne hore ke kope tshwarelo, ebile ke mo romelle tjhelete ya hae hobane e ne e le phoso.

Social media ke nthwe e nngwe bohlokwa haholo ebile, yona e tsamaisa ditaba ka pelenyana. Jwale se nka se etsa ke hore ke ngole molaetsa mane social media, ebile ke file mabaka hore batho ba ditekesi ha ba re nahanele. Re hlokahala re ntse re le ka hara di tsona ditekesi tseo, hobane ho lwaniwa. Jwale ha re seteraekeng, re seke ra palama tsona ditekesi tseo.

Ntho e ke ile ka etsa , ke ile ka tsamaya ka yo palama tekesi, hobane ho no ho se na ka tsela e nngwe. Ke ne se ntse ke le lata ho ya mosebetsing, jwale ke qadile ka founela boss ya ka, ka mo bolella mathata empa ka mo bolella hore ke ya tla, ka palama tekesi. Empa yona letsatsi la ka ne le se monate hohang, hobane ke se ke rekile tekete ya beke.

Ha ho na letho e thabisang batho ba di-taxi, ha ho na letho. Ntho e nngwe le e nngwe bona ba ya e lwanela. Ke tlanne ke tswele pele ke palame dibese, ke tla tswela pele ke palame dibese hobane ha hona nthwe e bngwe hape. And-e bese e, ha e ture jwalo ka taxi, ha ke bala tjhelete.

Ha hona letho ke tlo e bua, ke tlo itholela fela hobane ke boloka bophelo ba ka. Ha o wa tlameha hore o ngangisane kapa o lwane le mokganni, hobane ke batho ba bile ba tshwarang dithunya.

Ke lo ba bolella hore hona le motho e ke mo emetseng ha a so fihle, jwale nka se kgone hore ke mo siye hobane ha a tsebe mo a yang. Jwale ke tla tlameha hore ke mo emele, re tlo kgona ho tsamaya mmoho.

Bohlokwa ba ho sa nwe jwala o kganna, ho bohlokwa haholo hobane ha o ha o pholose bophelo bo e leng ba hao fela, o pholosa bophelo le ba batho ba bang. Ho bohlokwa hore o seke be wa nwa jwala o kganna, hobane o tlo kgona hore o fihle moo ho yang nako tse , batho ba bangata, ba nweleng ne ba kganna ha ba fihla moo, ne ba itse ba ya teng.

Nna ke fana ka , hobane kannete bakganni ba di bese nna ke bona e le bona batho. Ba tseba le ho phedisana le batho, ebile ha se ba ntho ba lwanang le rona ha re kene. Bakganni ba batho ba re hlokometseng haholo. Le ha wena o entse phoso, a ke ke be a batla ho o rasetsa kapa a batla ho o supa ka sethunya.

Yona kannete e nkutlwisa bohloko hobane ke utlwa e ka ke ikutlwa ka mokgwa o mong. Ke ikutlwa e ka re nna ke salletse morao, kapa ha hona ntho e ke e etsang. Empa lebaka le etsang hore ke se ka ba na le yona koloi, ke hobane nna ke sa mpane ke lokise hae. Motswadi wa ka ha a sebetse, jwale ha na tjhelete ya hore a lokise, ke ka hoo ke se na yona koloi. Empa ha ke qeta ho lokisa, ke tla e reka.

Nna ya ka nna ha ke bone ba na le yona, tahlello eno ya hore ba batle ho etela makeishene a rona. Lebakeng hobane rona mona Afrika Borwa re entse makeishene e kare ke dipohong, e ba ha ho phele batho. Batho ba phelang mono ke di phoofolo, ke ka hoo le bona ba sa batle hore, ba tle ba tlo re etela.